Marathon ya mofuta oo o etsuwa ka tlasa mabaka a hore ka matsatsing a mang, a etsetswa hore le batho be leng hore ba kula, ba kgone hore ba lo nka karolo. Ba kgone ho thusa mmele ya bona hore e dule e matlafetse, e na le matla. Lebaka-baka le etsang hore e dule e tshwarelwa mona. Ke hobaneng naheng ya rona monana re batho le tsona dipapadi tsena kapa hona ho matha.

Marathon wa mofuta oo ke Marathon wa mofuta wa ho matha nako ya ho matha sebaka se, se telele le hore batho ba o eleng horeng ba batla ho nka qeto o nka karolo hara yona. Ba kgone ho e fumana e tshwarelwa le lebaka le etsang hore tshwarelwa naheng ya rona ke hobane naheng ya rona, monana, re na le batho ba bangata ba ratang di - Marathon.

Motswalle ho bohlokwa haholo hore o bapale dikarete le lelapa la hao hobane ke yona nako eo e leng hore malapa a mangata a ba e ba le yona. Ba le kaofela ba kgonang ho e fumana hore ba qete ba yona ba bile le ntho tse ding tse ba di buang, ntse ba sa kgoneng ho di bua. Nako e nngwe le e ngwe. Hobane mang le mang o rata ho bapala dikarete ho ba bobebe ha re bapala e le malapa ka malapa, hobane ke batho be e leng hore re ba tlwaetse ba haufinyana le rona.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo mmeleng ya rona hobane ho o thusa hore ka nako tsohle o be le o tsebe ho etsa ntho e nngwe le e nngwe o batlang ho etsa le mmele wa hao. O sa o sokodise hobane ha o dula o o ikwetlisa mmele wa hao wa tlwaela le ha o so le moholo. Mmele wa hao o tlwaetse ho etsa ntho tseo e leng horeng batho ba dilemong tsa hao ha ba tlwaela ho di etsa kapa mmele ya bona ho ya tlwaela ho di etsa kapa ha e kgone.

Ka pono ya ka ke bona di etsahetse. Batho ba bangata ba ile ba atleha di-business tse nyane kapa tsona dikgwebo tse nyane di ile etsa una molemo ka baka la mohope oo wa lefatshe wa bolo ya maoto. Le batho kapa bona bana ba bangata ba ileng ba hlahella ka ditalente tsa bona moo ba ileng ba bonwa ke lefatshe. Hoo ho ile wa etsa menyetla ya bona e eketsehe le ho feta.

Nka qala ka ho etsa kgwebo dijo tseo e leng horeng batho kapa bona batho bana ba matswantle, ba tswang kantle. Bana ba seng naheng, ba sa tsweng naheng ya rona, ba sa di tsebeng kapa ba sa di tlwaelang.

Boemo ba boemo habo rekge, ebile ha ke nahane hore re ka ba le baamohedi ba sehlopha se seng sekolong se seng hobane lebala la dipapadi ha le bapalehe ha la hlweka.

Se fetotse dintho ka tsela eo le horeng. Ha ke etsa dintho tlamehile, ke qala ke nahana batho be e leng hore ba nshebile ba nka monyetla ho nna kapa ka bophelo ba ka. Ntho e nngwe le e nngwe e ke etsang tlameha ke nahane hore hona le batho ba shebileng jwalo ka motho eo ba mo tshwaretseng hodimo.

Bohlokwa bo bong ba dipapadi tsa mekgahlo ke hore o tlo ntsha batjha diterateng e ntshe batjha ka hara dithethefatsi e ntshe batjha ka hara di toronko e ntshe batjha ka hare ditahi.

Ke a ba tsebisa jwaloka bakudi ba ka hore ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo maphelong a bona hore ba tsebe ho dula ba matlafetse ebile ba na le matla. Le ho ikwetlisa ho qoba mafu a mang ba hore ba dule ba dule ba na le bophelo bo botle bo botelele. Ho ikwetlisa, ka nna wa matha kapa hona nna otlolla mmele hohle mo leng teng le ka tlung. O ka kgona ho ikwetlisa ha ho hlokahale hore o ikwetlise, o ye mabaleng a dipapadi le ka tlung wa kgona ho ikwetlisa.